Wona umbono muhle uphinde futhi ungabi muhle, ngoba iy'kweletu uma sey'hlangene imali izoba ningi kanye nenzalo yakhona izokhuphuka kakhulu uma usuweqiwa yinyanga.

Sasilindele ukuthi bazosheshe balethe usizo. Uzohlala yonke imishanguzo uzoyithola ngesikhathi, yonke into ayithole ngendlela eyiyo njengoba engaphansi kwabo uma ekhokha kahle ngenyanga.

Ngingayiyeka ngoba asikho isidingo sokuthi ngihambe ngiyoboleka imali ebhange uma ngingeke ngiyisebenzise. Ngingaya uma ngifuna ukuyisebenzisa.

Into engangiheha ukuthi ngivule ibhange elisha, ukuthi uma ngibeke imali ngithola inzunzo .

Amakhadi esikweletu mahle mambi, ngoba uke uhambe uyothenga into noma ungayidingi. Kanti lona lakhelwe ukuthi uma khona into oy'dingayo kwangampela kuyaphuthuma, kodwa ngoba usubona imali isekhadini awusakwazi wena ukuhlaliseka usuyahamba uyothenga iy'ngubo uyothenga izinto ezinganasidingo. Lokho futhi kukwakhela ukuthi inzunzo yakhona ilibele ikhuphuka ngoba nawe uyisebenzisa ngokungeyona indlela enhle.

Angayibheka ngokuthi ashayele iy'nombolo zasebhange lakhe, bazomunikeza inombolo la amele abheke khona uma kumele abheke ukuthi unamalini. Noma ahambe ayofaka into ekuthiwa i-ephu yasebhange lakhe. Lokho kuzomsiza kakhulu ngoba uzokwazi ukubona ukuthi iyiphi imali ephumayo, iyiphi imali engenayo.

Hawu ungamtshela nje kahle ugogo ukuthi izokusiza ngokuthi uma ufuna ukuthenga isibani sagesi uzokwazi ukusithenga kahle kwi-ephu yasebhange lakho. Noma ufuna ukufaka umoya kumakhukhwini akho, kuzokwenzeka kalula. Akukho bugebengu ozobenzeka uma unakho.

Ngingaqale ngithi dudu emndenini nasebanganini. Ngisho ukuthi njengomshwarense wakhe yonke into izohamba kahle, imali yakhe uzoyithola ngesikhathi ngoba umeyilunga elineqiniso elikhokha ngendlela, bekungekho iy'nyanga ekade zimeqa. Nomshwalense-ke uzokwenza iqiniso ukhiphe okungokwakhe ngesikhathi.

Engingamululeka ngakho ukuthi ahambe aye la ehhovisini laka-HR. Lapho bazokwazi ukuthatha iy'nyathelo, bakwazi ukumsiza bamtshele ukuthi yimiphi imigomo iyiphi indlela amele ayithathe ukuze kulunge indaba yakhe ka-UIF.

La ekumele ngiyoqala khona ila ehhovisini lakwa HR. Yila abazongibhekela khona ukuthi yonke into ihamba ngomumo yini, noma khona la ekushoda khona. Futhi uyakwazi ukuyizenzela nakumakhalekhukhwini wakho, ubheke ukuthi umqashi uyakukhokhela yini i-UIF.

Ngokucabanga kwami kudingeka umazisi wakho, incwadi yasemsebenzini eshoyo etshengisayo ukuthi mukhokhelwa u-UIF kanye nencwadi yomholo.

Engingakuphakamisa ukuthi, kowami umshwalense ngithola ngiyaphiwa kahle kahle. Ngiphiwa izinto njengoma-voucher okuthenga ukudla, okuthenga inyama, nokuthenga imishanguze imithi noma ngithenge izinto zokugeza kowami umshwarense ngokuba yilunga elithembekileyo elikhokha ngendlela.

Inkinga yemishwalense yezimoto kumuntu omnyama imali iba nkulu kakhulu. Kwenziwa ukuthi usuke ehlala endaweni yaseThekwini elokishini, la okukhona khona ubugebengu obukhulu kakhulu, ziyantshontshwa iy'moto, ziyalahleka. So, yingakho imali ayikhokhayo Ibe nkulu ukudlula le eminye eMhlanga.